Nazi iinto ezibaluleke ngazo kwisipoti ebantwaneni. Yitalente enothi ibonwe esesesikolweni umntwana esakhula, alolongwe ikhule futhi enokhula imenze abe ngumdlali wodumo futhi enze imali ngayo. Okwesibini, iluncedo kwiimpilo zabo ingakumbi iingqondo zabo, imizimba yabo ukuze, umzekelo, bangabi nemizimba emikhulu, ingqondo yabo ikwazi ukusebenza fast. Okwesithathu, ibagcina begcinakele bangakwazi ukuba phaa phandle, ngoba ndiqinisekile kwispoti ngasinye kunendlela umntu funeka aziphathe ngayo. Akatyi noba yintoni akenzi noba yintoni, le kuthiwa nge-English uba grounded. Ngoba uzigcinele uba mawungenzi i-mistake kuyo yonke le nto uyidlalayo. So ispoti sibaluleke kakhulu ebantwaneni.

Mna andizoxoka, umdlali endimthandayo nguOrlando. Hayi ndiyamthanda, ndiyamthanda indlela andidlalela ngayo. Aphinde nendlela azihlonipha ngayo abalandeli bakhe nendlela aziphethe ngayo nangumzekelo ebantwini nasebantwaneni abambukeleyo nolutsha olusakhulayo, ungumzekelo. So mna ndithanda yena kakhulu.

Ukumcebisa kwam ndingamxelela ukuba, ukuba ngumphembeleli kwi-social media akuphelelwa. Ekugqibeleni kufuneka abe nento ekuthiwa yi-backup ngoba kungenzeka ukuba ngumphembeleli kungahambi kakuhle. So kufuneka abe nento azokwazi ukuwela kuyo xa ithe yangahambi kakuhle le yoba ngumphembeleli. Futhi sele engumphembeleli enjalo xa engafundanga kukhona apha azobethakala khona angazazi ezinye izinto, kanti imfundo izomnceda imvule ingqondo. Ndingamcebisa nditsho ke ndithi, ukuba ufuna ukuzenza zombini isikolo masibe phambili, ngexesha o-free ngalo wenze le nto yokuba ngumphembeleli ke. Kodwa isikolo masibe phambili as i-backup yakhe xa zithe, xa ithe uba ngumphembeleli yangahambi kakuhle.

Indlela ebinobanceda ngayo xa abantwana kunemidlalo esikolweni loo nto ibenza bahlale bexakeke yiyo. Futhi ibenza kube , ibe lixesha apho umntu akwazi ukukhupha imbilini yakhe. Ngoba uyakwazi ukukhupha ubuhlungu ngokuba udlale umdlalo, loo mdlalo umntu kuye usenyongweni kuye awuthandayo. Loo nto iyamnceda uba ihlise nezinga loxinzelelo akulo. Ngoba iimeko abantwana abadibana nazo zohlukene, kodwa xa ethi adibane nabanye abantwana kudlalwa lo mdlalo awudlalayo, loo nto ingaluncedo kakhulu ngoba iluncedo engqondweni nasempilweni yakhe yabantwana. Futhi ke ngokuba kunabantu ababajongileyo phaa bayafumana namathuba oba bakwazi ukuthetha, umntana azokwazi ukukhupha le nto imtyayo ingaphakathi. Ingaba luncedo kakhulu. Ndicinga fanuba iyadingeka ngamandla.

Ibanceda kaloku kuba xa bedlala bebonke bafumana i-training bonke bafundiswe ngoba baphathana njani. Xa besondelelene kulapho umntu azomfunda kakuhle uba lo ebengamthandi hayi le nto bendiyibona ndikude ayikho. Enye into enobenza bafundane bakwazi uthandana kukuba xa bedlala esi spoti umzekelo, mhlawumbi loo bangamthandi kakuhle izobe inguye na o-good kwesi spoti. Loo nto izobenza into yoba basondelelana ngoba kufuneke efumene uqeqesho kulo uba wena wenza njani ukuze ukwazi ukwenza ngolu hlobo. So ispoti siyabadibanisa abantu kakhulu ngoba niphokozelelana ulwazi. So yile nto inobanceda nabantu abatsha.

Ayho yandenza ndaziva kamandi. Ngeliya xesha bendingangomntu oyilandela kakhulu ibhola kodwa kuba yayilelaa xesha sonke singuMzantsi Afrika sasibumbene sifuna futhi iqela lethu liwine. Yeyona nto yandenza kakuhle kakuhle ibhola ndayithanda. Ngoba bendingumlandeli, umzekelo, weChiefs kuba ndizothi kuba ndandithanda isinxibo sabo namagama abo xa bebizwa nooNomvete yonke laa nto, kodwa ndingayilandeli. Kodwa emveni kwalaa mnyhadala walaa nyaka weNations Cup , yho ndayithanda kakhulu. Yandenza ndeva ndi-proud ngeqela lam kakhulu nangebhola nje ndayithanda ndayilandelela.